Di-network e tsa five G le thekenoloji tse di tsweletseng tsa kgolagano di ka tokafatsa thata phitlhelelo ya thuto ya kgakala kwa magaeng le kwa mafelong a humanegileng. Ka go dikgwetlho tse di botlhokwa tse di amanang le lebelo la internet, go ikanyega le ditekanyetso tsa mafaratlhatlha.

Dithekenoloji tse di tlhagelelang go lemoga puo di tokafatsa thata phitlhelelo ya ditirelo tsa tlhaeletsano tsa botlhe, bogolosegolo tsa difofu ka go kgontsha boipuiso jo bogolo le go akaretsa.

Le fa thelebišhene e bopa tsela e batho ba lebang bokebekwa ka yona, mme e tlhotlheletsa boitshwaro jo bo sa siamang mo setšhabeng ka tsela e sa tlhamalang. Bosupi jo bo nonofileng jwa saense ga bo tshegetse seabe se se tlhamaletseng kgotsa se segolo sa thelebišhene sa go baka bokebekwa kgotsa dipalo-palo tsa mo setšhabeng.

Go kgaoga ga motlakase go dira gore kgolagano ya Wi-Fi e wela kwa tlase gonne di-router le di-modem ditlhoka matlha a tsweletseng go dira. Fa maatla a latlhega didiriswa tseno di a tima, mme seno se dira gore batho ba seka ba kgona go dirisa internet-e. Go boloka internet-e e e tlhomameng ka nako ya fa motlakase o kgaoga go akaretsa go naya modem le router maatla UPS ka fa gare.

AI e dira sentle thata ka lobelo le selekanyo le go tlhomama mo ditirong tse di tlhomamisediwang ke tshedimosetso le mo di tikologong tse dikotsi. Fa batho bona ba ntse ba le kwa godimo mo go itlhameleng dilo, go duela botlhoko, go nna le maitsholo a a siameng, le go atlhola ka tsela e e tseneletseng.

Ga o reke mowa tota mme o fetole go nna tshedimosetso, mme ka go dirisa matshwao a senang mogala, le di-network e tsa Wi-Fi. O fetola kgolagano ya tikologo go nna le tshedimosetso e e ka dirisiwang kwa ntle ga go duela tshedimosetso e e turang. Go dirisa di-network e tsa Wi-Fi ke mokgwa o ke ratang thata le go somarela madi thata go fitlhelela tshedimosetso.

Go romela molaetsa ka founu le ba lelapa gantsi go botoka gore go nne motlhofo, go feto-fetoga le maemo le go buisana ka tsela e e sa reng sepe. Fa go founa go le botoka gore gonne le tlhaloganyo ya maikutlo le go tlhaloganyesega sentle.

Metsesetoropo e le mentsi le baagi ga jaanong jaana ba na le phitlhelelo e lekanyeditsweng kgotsa ga ba na Wi-Fi ya botlhe, bogolo jang ba ikaegile ka tshedimosetso ya cellular founu kgotsa mafelo a a lekanyeditsweng phitlhelelo ya inthanete jaaka di-library.